Lantlha fa ke pagama sefofane ke ne ke ikutlwa ke itumetse. Mme gape ke ikutlwa ke tshogile ke sa itse gore ke tla lebelela eng. Mme thata fela ke ne ke itumetse ka ke ne ke tlhola ke bona sefofane se feta mo marung, ke sa itse gore go ikutlwa jang go se palama kgotsa mme ga ke tla tsamaya ke bona ke se palama. Mme ka nako eo ke ne ke ya toropong e bidiwang Kapa.

Pele ga ke palama sefofane ka ngwaga wa twenty eighteen, ke ne ke tlhola ke lora ke palame sefofane ke ipotsa gore ke tla bona tšhono leng ya go se palama. Mme tota letshogo le ne se se le ne le se lekalokalo. Efela motho o tla nne le ditlhaloganyo tsa gore fa sefofane se ka wa ka nna fa go tla tiragang? Ka gonne motho o tla lebelele dikgang a utlwe ditori tse di farologaneng ka difofane.

Go palama sefofane o tshwanetse o reke tekete yo e leng gore o e reka mo mafaratlhatlheng go reka tekete o tlhoka ID number ya gago. Mme fa e le gore o fofela kwa ntle ga Aforika Borwa o tlhoka le passport number ya gago gore wa go palamela sefofane kae. O tla bona mo teketeng ya gago mme le kwa boemelo sefofane ba tle ba bui le wena mo sepikareng ba tlhalosa gore sefofane mang se palamelwa kae leng.

Tiriso ya dibese mo ditoropong e thusa batho ba le bantsi thata go ya ditirong le go ya mafelong a farologaneng. Gantsi o fitlhella gore bese e ya mafelong a e leng gore gongwe di-taxi ga di ye ko go tsone. Mme gape dinako tse ding o fitlhela gore tlhwatlhwa ya bese ya go palama bese e kwa tlase go na le ya taxi.

Mathata a ke kopaneng le yone fa ke reka karata ya botlhale ya go palama bese, ke gore fa o re o tsenya matlole mo go one ka matsatsi a mangwe o fitlhela e le gore ga ona katlego ka ntlha ya inthanete .

Mokgweetsi o siameng wa bese ke mokgweetsi yo o kgweetsang ka maikarabelo, a itse gore fa ntse a kgweetsa jaana o tshwere matshelo a batho. Ke mokgweetsi yo o dirisanang le batho. Mme gape yo pelonolo yo lerato. Mme a tlotla a dirisana le batho. Seo se nthutile mo go yeng tiro gore fa o le motho o tshwanetse o dirisane le batho. O nne maikarabelo mo tirong ya gago mme gape o rate tiro ya gago.

Strike se dira dikotsi tse dintsi thata. Batho ba latlhegelwa ke dikoloi mme gape le matshelo a bone. Badiredi ba dibese fa ba setrika batho ba le bantsi ga ba kgone go ya ditirong tsa bone, ba bangwe ga ba kgone go ya dikolong. Mme batho ba iphitlhela ba sena ka moo ba ka yang ko mafelong a farologaneng. Ka gonne di-taxi ga di kgone go pega batho botlhe ka nako eo.